Ukufuya kakhulu iinkukhu kwaye namantshontsho asakhulayo ondliwe ukwenzele angabulaleki agadwe, ukwenzela abe maninzi ukuze azale amaqanda.

Ngamaqanda kuba ziyazala.

Olunye usapho ufumanisa ukuba alunayo imali yokuqala ukutyala ukuze kukhule izinto entsimini. Ezinye, amanye amasimi abantu ababewalima kuwo batshaba ngoko ke ulutsha olushiyekileyo aluthandi, alunanto lusidibanisa nalo kwinto yentsimi. Ngoko ke kuphethe intsimi ingasetyenziswa.

Bazali bam, njengokuba abantwana beswela izihlangu zokunxiba esikolweni, ingcebiso mna endiza nayo kuba ezi nkomo zalapha ekhaya zinebisi kwaye zisohlisa ngeyona ndlela ndicebisa ukuba sisengele kwii-two litre, ngee-two litre, ngee-two litre zeembombozi sithengise olu bisi. Imbombozi sayibiza ngexabiso elifanelekileyo kuze kubekho imali engenayo itsho loo mali leyo ikwazi ukuthengela abantwana abantwana izihlangu zesikolo.

Xa uqasha funeka uyazi lo mntu ufuna lo msebenzi ukuba uhlala ndawoni na. Yintoni ayisebenzisa ukusuka kulaa ndawo ahlala kuyo ukuza emsebenzini? Ingaba ukufitshane na emsebenzini, uzawukwazi na ukuza rhoqo emsebenzini? Ingaba ayingomntu olisela na, ngumntu onjani kwimpilo ayiphilayo? Ukuze umazi ukuba ngumntu onjani ungasuke uqashe umntu olisela, funeka umazi uba ungumntu onjani apha empilweni ayiphilayo ukuze ukwazi ukumthemba.

Makuthengwe amatanki amaninzi ukuze kunethe imvula. Xa kuthi kwayimbalela kukwazeke ukhelelwa igusha, imfuyo amanzi etankini zitsho zisele. Okanye ke zikwazi ukusiwa emlanjeni ukuze ziyokwazi ukusela khona, loo mlambo lowo uthe amanzi akhona akatshona.

Yomisa ipesika ukwenzela ingamoshakali.

Aluncedo ngokuba ayakwazi ukuxhasa into yakho ofuna ukuyenza ngokuba bayayazi bona ukuba kwezolimo kuphuhliseka kakhulu, ngoko ke ayakwazi ukukunceda. Akuncede akuvelisele le apho uzawukwazi ukuthengisa khona izinto zakho ukuze ufumane imali. Ayakwazi nokuba akunike iinto zokulima, ulime ngazo ukuze uphrodyuse, ukuze ukhuphe izityalo ezininzi ezizawuthengwa. Loo nto leyo itsho ibe negalelo kwi-ikhonomi yelizwe.

Uthatha iselwa okanye imbombozi uyifake emanzini abandayo. Loo nto uyenza rhoqo umane utshintsha lamanzi uwachitha ugalele amanye amatsha abandayo, ufake ubisi lwakho. Ngokwenza njalo asoze lukhawuleze ukujika lube ngamasi.

Loo nto leyo ingabangela ukuba kugcwale ihempu kwindawo yonke ekufaneleke ukuba kutyalwe kuyo intsangu. Loo nto leyo ke ngoku izawuvimba ukuba, iyawuvimba izinto, izawuvimba intsangu ukuba ifumane izinto eqhela ukuzifumana ezawukwenza yona intsangu ikhaleze ukukhula.

Abantu, kukho abantu, kukho bakudala babexuthe, kukho ababexuthelwe imihlaba yabo kudala. Ngoko ke ngoku njengokuba bangazukwazi ukuyibuyiselwa mva kuba kwezo ndawo sekwakhiwe kuzo, banikwa imali.

Igadi enezityalo ezahlukeneyo yenza umhlaba ahlale isesimeni esirayithi ukuze abe nee-nutrients, ngoko ke ngokwenza njalo kuthiwa loo nto xa ibizwa ukutyala izityalo ezahlukeneyo kwigadi eyi-one yi-heteroculture. Ngoko ke loo nto leyo yenza ukwazi ukuthengisa izinto ezahlukeneyo ngexesha elinye, abathengi bakwazi ukuzikhethela bafumane le nto bayifunayo.

Kukho iinto ekuthiwa zii-natural disasters ezimosha igadi, iinto ezinjengesichotho kanje, iimvula ezinetha kakhulu ii-floods. Loo nto ibangela xa uthe watyala izityalo zakho zingekakhuli kakuhle kuze kufike isichotho eso sibethe yonke into egadini yakho, zitshabalalise kwanto egadini yakho ube ungenayo imali yokuba uthenge ezinye izityalo utsho uzikhulise uzityale egadini. Kulapho i-inshorensi ingenelela khona.

Kukulifaka emanzini, kukulibeka phantsi ukuze lihlale lisendaweni ebandayo ukuze lingakhawulezi kumoshakale.

Ukubaluleka kokwazi amaxesha unyaka, loo nto inceda xa kufuneka utyale isityalo sakho. Isityalo sakho kuyafuneka usazile ukuba sikhula kakuhle ngeliphi ixesha kwenzele elo xesha ukwazi ukusityala sikhule kakhulu. Kanti ke ukuba awazi amaxesha onyaka, loo nto leyo izawubangela umonakalo xa utyala. Ngoba izityalo zakho zawuvele zithini? Zingakhuli ngoba usityala kwixesha elirongo elingasifanelanga.

Umakhulu makaziqalele umsebenzana nje wokuba athengise amaqanda awabize loo mali efanelekileyo abantu bangakwazi ukuwathenga ngayo, awathengise. Kwaye neenkukhu ahlale ezinika yonke into eziyidingayo ukuze zikwazi ukuhlala sikhupha amaqanda, zizala amaqanda. Ngaloo ndlela leyo uzawukwazi ukufumana imali atsho akwazi ukondla usapho lwakhe ngokwaneleyo.

Loo nto inyusa i-ikhonomi yelizwe ngokuba imali esuka kwelinye ilizwe xa ifika apha eMzantsi Afrika ifika ibe nkulu. Ngoko ke imali eninzi iyangena apha eSouth Africa, eMzantsi Afrika, itsho inyuse i-ikhonomi yelizwe. Inyuse umvuzo welizwe, inyuse umgangatho.

Xa utshaya intsangu awubikho sezingqondweni, wenza izinto ezimanyumnyezi ongafanelanga uyazenza. Nokuba uyityalile uthi uyithengisela abanye abantu awuzuyitshaya wena, kodwa kukho apho uzawuba nengcindezi enzima khona uvele uqonde ukuba mandikhe nditshaye nje noba yinto eyi-one. Kulapho uzawuqala khona utshaya unyukele utshaye ungabi na-whoa, uthathe izigqibo ezingafanelanga uyazithatha, izigqibo ezingekho selungelweni. Uphethe sewenza izinto ezimanyumnyezi ozawuzisola ngazo xa sele ubuyele ezingqondweni ungatshayanga.

Loo nto ibangela ngokuba apho basebenza khona ayikho imali abamane beyicuntsulelwa eseyivwayo ecaleni ukuze xa bethatha uhlala phantsi bemane beyirhola. Kuba abasebenzi ngaphantsi ko-government, angasebenzeli government, abasebenzeli rhulumente, basebenzela ezi fama zilapha ziqasha abantu, egoko ezo fama aziyenzi loo nto leyo. Loo nto leyo yenziwa ngurhulumente if ngamafama karhulumente, asebenzela .

Ukutya kumbalwa, akwanelanga ngokuba izinto zokukwenza zinqabile, izinto zokukwenza zinqabile amafama ambalwa ngoku. Umhlaba, iphelile ukuze kubekho apho kutyalwa khona kuze kubekho izinto zokwenza ukutya.

Kungokuba abafuyi basezilalini abatofi kakhulu inyama yabo ibe mbi ngenxa yezitofu, ikhulisiwe ngendalo. Ikhuliswe ngengca, ayinazitofu ezininzi ezifakiweyo. Loo nto leyo yenzela ukuba abantu bangaguli, baguliswe yinyama.